Go aga letshwaokgwebo le le nonofileng la botho go tlhoka go kopanya go itemoga, go ikemisetsa le maiteko a a tlhomameng. Tlhaloso, mekgwa le maikaelelo a gago. Tlhabololo, mogopolo wa gago nna boammaruri, aga botsalano jo bo nang le bokao, bontsha bokgoni le boitseanape, tlhokomela boitekanelo.

Nako e e siameng ya go tshameka metshameko e e farologaneng go ikaegile ka maemo a motho ka bongwe, maikarabelo a gagwe le dilo tse a di bayang kwa pele. Netefatsa gore o tshameka ga gago ga go ikaeletse maikarabelo a botlhokwa botsalano kgotsa botsogo jwa mmele le tlhaloganyo. E beele mogare wa go tshameka diura di le pedi kapa nngwe ka letsatsi mo batshameking bo bo sa reng sepe, iphe nako ya ditiro tse dingwe jaaka go ikatisa go nna le ditsala, tiro kapa sekolo le go iketla.

Mongwe a ka dira kgwebo ya fa thoko ya go rekisa meriri, rekisa dibeke, a rekisa atchar, dilo tsa go tshasa meriri, jalo le jalo go iphedisa le go dira madi a fa thoko.

Go ting le go loga, go bereka ka logong, scrapbook-u ke dingwe tsa boitlosobodutu tse e leng gore mo nakong e e tlang di ka se di ba teng ka gonne batho ba bantsi ga ba sa di dira.

Batho ba go rata go bopa ba ka itlosa bodutu ka go enta, go thala, go loga kgotsa go roka, go port-a, go tsaya dinepe, go dira ka logong, go kwala, go apeya kgotsa go baka.

Phenyo ya boseng ya motse kapa jaaka teropo e e gaisang mo lefatsheng mo dikabong tsa maeto tsa telegrapher a tsa twenty, twenty-five e ka tswa e le ka ntlha ya bontle jwa yona jo bo gagamatsang jwa tlholego, setso se se matlhagatlhaga le dilo tse di kgatlhang tsa maemo a kwa godimo jaaka bontle jwa tlhago, botlhokwa jwa setso digogedi tsa bojanala, mafaratlhatlha a bojanala le maiteko a tswelelopele.

Christine-a Ronaldo, naletsana ya lefatshe lotlhe e e itseng ka motshameko wa gagwe, a o gagamatsang a tiro le bokgoni jwa gagwe jo jwa go nosa dino. Boineelo jwa ga Ronaldo mmogo le itekaneleng le go tlhabolola bokgoni jwa gagwe bo dira gore a nne tlhotlheletso mo batshameking ba le bantsi ba ba .

Simolola ka nnye, batla tiro e o e ratang. Tsaya go itshidila mmele jaaka karolo e e sa buisanweng ya thulaganyo ya gago ya letsatsi le letsatsi. Fela jaaka o tlhapa mmele, ikatise le ditsala, leloko la lapa kgotsa mokatisi wa gago go nna o tlhotlheletsegile. Amogela le go ke ka keteka phenyo tse dinnye mo tseleng ka go tsenya go ka itshidilola mmele mo bophelong jwa gago o tla bo o beeletsa mo boitekanelong jwa gago ka kakaretso le mo boitekanelong jwa gago.

Mosetsana yo mongwe a ka simolola kgwebo ka ntlha ya tiragalo ya boditšhabatšhaba mo lefelong la gago ka tsela tse di mmalwa, koketsego ya pharakano ya dinao, ditšhono tsa go kopana le batho, dikakanyo dingwe tse di ka nnang teng tsa kgwebo tsa mosetsana mo seemong seno di ka akaretsa stand-e sa dijo kgotsa dino, ditiro tsa diatla, ditirelo tsa tiragalo, dikhumo tse di tswelelang.